Loko i ri karhi i tlanga mitlangu hi mayelana na ku tiolola, swi endla na leswaku i nga vi na tinkingha emiehleketweni. Naswona ku endla leswiwani swa vutiolori swi endla na leswaku, na miri wa wena wu hungutana loko ku ve a wu ri munhu loyi a nga na miri lowukulu.

Vuyisa ntwanano eka muganga. Hikuva vanhu vo tala manguva lawa va rhandza ku lava ku ta tlanga mitlangu na vanhu van'wana. Nakona loko ku ri na mitlangu yintshwa, va swi kota leswaku vanhu va dyondza swin'we mitlangu, va hetelela va twananile emahetelelweni.

Ku ku endla vutiolori i swilo swa nkoka hikuva loko i ri munhu loyi a nga na miri lowukulu, wa swa swa koteka leswaku u va u hunguteka. Nakona loko u endla vutiolori swi endla na leswaku miehleketo ya wena yi va leyi ntshunxekeke. Nakona loko u endla swa vutiolori miri wa wena kumbe vutomi bya wena bya engeteleleka loko i ti khome kahle.

Loko mfumo wo nghenisa pholisi leyiwani, swi nga endla leswaku vutomi bya vona byi engeteleleka na hi rihanyo. Nakona swi nga endla leswaku vanhu va va na mimiri leyi nga kahle eka vutomi bya vona. Nakona pholisi leyi yi ta endla leswaku vanhu va kota leswaku va va na na mahanyelo.

U nga va na problem-e ya ya mehlo. U nga va na problem-e ya miehleketo loko i tlanga ngopfu ti-game. Nakona i nga va na problem ya ku, loko i vona xilo i lava ni swi lava na manghilazi.

Ku va vanhu va ti humesa va ya tlanga tanihi ndyangu swi kahle. Swi aka muti hileswiya swa ku ma swi kota ku tshama na ndyangu wa wena, mi vulavula ende ndyangu wu tshama wu tsakile. Ande swi kurisa ndyangu hi ndlela liya ya ku vana kumbe nsati na nuna, va va xilo xin'we ende a a swi hungutekisa na ku munhu a jolela un'wana munhu.

Loko munhu a ri karhi a kha a endla swa vutiolori a kha a tsutsuma a ya hala na hala, swi endla na leswaku miehleketo ya wena yi langutana yi languta xilo xexo kahle. Nakona a wu vi na ti-problem-e ta ku hleketa ngopfu hi swilo swin'wana. Na loko wo va u hlangane na problem-e, i ya i ya tsutsumanyana miehleketo ya wena ya swi kota ku kula yi andza yi kota ku teka swilo hi katsongokatsongo.

Ndhawu yo tlangela bolo ya milenge i ya le girawundini kun'wani kusuhi na xikolo, kahlekahle hi le ndzeni ka xikolo. Nakona mintlhotlho leyi hi hlanganaka na yona i ku loko xikolo xi huma, vinyi va xikolo va khiya jarata ra vona. I mintlhotlho leyi hlanganaka na yona, a hi koti ku hungasa hi bolo hi minkarhi leyi hi yi lavaka.

Swa koteka leswaku loko hi ri lomu etigirawundini lomu ku tlangiwaka kona mitlangu, hi kota ku tivana ngopfu swi endla leswaku na rin'wana ra masiku hi va hi ri na hi va hi na na vunghana. Nakona kun'wani lomu loko hi kha hi tlanga yona bolo leyi ya milenge, van'wani va ti kombisa mahanyelo ya vona. Hi vheta hi swi vona kwalano ku ri loyi a hi yena munhu loyi hi nga hanyaka na yena vutomi bya mina hinkwabyo. Kumbe a hi yena munhu loyi a nga va ku munghana na wa mina.

Milawu ya muravarava hi leyi, muravarava a wu pfumeleriwi ku loko se mi hetile ku tlanga kumbe ku veka tindhawu ta n'wina hi ti thoso kumbe tibolo leti mi nga ti langa, a wu pfumeleriwi kusuka i ya tlanga tin'wani. I fanele i tlanga hi milayeni laha ku nga pfuleka kona. Nakona loko u ba kumbe loko u wina u fanele u sula bolo yin'we, a wu pfumeleriwanga ku sula hi timbirhi ka tona.

Yi dyondzisana leswaku mi kota ku vulavurisana, nakona mi kota ku dyondzisa mahanyelo na lomu emakaya. U kota ku vulavurisana na loko ku ve ke u endle xihoxo lomu egirawundini kumbe loko mi tlanga bolo u endle xihoxo, a wu kotanga ku nyika munhu un'wana bolo hi nkarhi. Wa swi kota ku vulavurisana mi ku no next time ni nyike so, swi ta ku pfuna na wena ekaya loko u kuma u hlangana na xiyimo i kota ku vulavurisana na tindzisana ta wena.

Lava ku laveka ku va na mitlangu yo fana na ti-Ludo. Hikuva ti-Ludo ti dyondzisa vana kumbe ti dyondzisa vanhu ku va mihleketo ya ya vona yi languta eka xilo xin'we ku nga languti ka xilo xin'wana. Ende yi dyondzisa na ku ri vanhu va kota ku languta kumbe mahanyelo ma vanhu lava hanyaka na vona.

Ntlangu lowu ni rhandzaku ku wu hlalela i ntlangu wa bolo ya milenge. Ntlangu wa bolo ya milenge ni wu rhandzela leswaku hina hi kule hi kha hi tlanga bolo ya milenge. Ni kule ni kha ni rhandza bolo ya milenge.

Lowu ndzi wu rhandzaka swinene, i ntlangu wa khirikhete. Khirikhete ni yi rhandza swinene hikuva khirikhete yi na yi na mafambiselo man'wana mo hambana na yin'wani mitlangu. Nakona khirikhete kumbe vatlangi va khirikhete va ti olola ku tlula na mpimo, ene ya tsakisa hi ku ri yi endla leswaku u tshama i hlekete ku hlayela tinambara.

Ntlangu khirikhete i ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka swinene. Nakona lexi endlaku ku ndzi wu landzelela i ku ri khirikhete, ndzi tlhela ndzi wu rhandza khirikhete yi endla leswaku vatlangi va kona va kota ku vulavurisana. Leswi vuriwaka leswaku ri, loko wo ka u nga koti ku vulavurisana na mutlangi wa wena, a ku na lexi u nga ta kumbe a ku na lexi mi nga ta xi wina. Nakona khirikhete yi ndzi tsakisela hikuva vanhu lava va kotaku ku gava kumbe ku khoma tibolo ta vona.

A ndzi ta twa ndzi khunguvanyekile swinene. Hikuva loko ku ri na mutlangi loyi ndzi n'wi rhandzaka swinene eka ntlawa wolowo wa bolo, loko a tshika ntirho swi ta endla leswaku na yeleyo ntlawa walowo wa bolo a tlangelaka wona, swi ta ni endla leswaku na mina ni nga wu rhandzi. Ene swi ta endla ku na na ntlawa wolowo wu nga ha koti ku ku fikelela kumbe ku hetiseka ka ti-game. Kumbe ku kumbe ku wina.

Ti i ti-influencer ti tirha hi ndlela leyi ti-influencer ti koka vanhu va ta va ta tilandzelela ivi then ti ti-brand-e hi vona va ti-brand-e hi vona va va taka ka ti-influencer va fika va navetisa kumbe ku ku navetisa swilo swa vona leswaku swi kula swi ya ehenhla.

I n'wi i n'wi vona hi ku tinghenelerisa eka swilo swa ku tala. I n'wi vona na hi ku na hi ku na hi ku winetela swilo kumbe na hi ku hluletela swilo na hi ku kumela tikhapi kumbe ti-trophy ta yena na timendlele ta yena.

Eya swa pfuneta hikuva loko swo fana na sweswi a ku tlanga Mamelodi Sundowns a yi tlanga leswi va swi vitanaka CAF. Hi leyi a yi tlanga yiri yoxe na xinwana xipano xa misava se swi endla leswaku tiko ra South Afrika-Dzonga ri va ri ri ehenhla.

mintlhotlho leyi miganga ya le makaya yi langutaneke na yona vuyeriwa eka swiendlo swa mitlangu ya matiko ya misava hi leyi matiko miganga ya vuyeriwa hikuva van'waswipanu va kota ku yisa swakudya kumbe va kota ku vhakela va swi lava va muganga yaleyo ku ya va kuma ndhavuko ku ya va komba leswaku va vonise ku yini.

Ti ndzi rhandza ku ya ku ya tihlanganisa na vanhu lava nga le henhla va va lava nga na vukoti ndzi va byela leswaku va ndzi pfuna hi swo nkarhi nakona ndzi va landza hi swivangelo kumbe va ndzi nyika leswi .

Mitlangu ya pfuna yi kota ku endla na vana leswaku va kota ku vulavula kumbe va vulavula va ri na na ntikelo eka van'wana va nga tichavi na katsongo.

murhangeri i munhu loyi a rhangelaka xiyenge xo karhi. Se kaputeni i munhu loyi a rhangelaka vatlangi a nga rhangeri na vanhu lavan'wana i rhangela vatlangi va le ndzeni.

Tipulatifomo to dyondzisa eka inthanete i tipulatifomo tin'wani va nga ti vitanaka e-meeting tin'wani ku nga va ti-Facebook tin'wani ku nga va ti-Instagram.

I mitlangu ya bolo hikuva mitlangu ya bolo yi tlangiwa ngopfu hi vanhu lava va ku tala nakona yi na vaseketeri va le henhla na vaseketeri va ku tala swinene.

mintlhontlho leyi vaakatiko kumbe va Afrika-Dzonga va hlanganaka na yona i ku va vanhu va nga yi va va ya vona vana loko va kha va ri va tlanga bolo nakona i ku va vana van'wana va va va nga ri vaAfrika-Dzonga se loko va fika va tlanga va fika va va va nga va lavi.

Loko munhu a lava loko ku ve i lava ku ehlisa mafurha xo sungula i fanele a tsutsuma xa vumbirhi i fanele a landzelela swiletelo swa vanhu lava tlangaka mitlangu ya milenge ku nga bolo.

Yi vuyeriwa hileswaku na vanhu lava rimaka va ta va basisa switarata swa vona hikuva va lava leswaku mimovha yi ta kota ku famba kahle kumbe va lava leswaku vanhu lava taka ku tlangeni kwalano emugangeni va nga tikiseleka loko va kha va famba hi mimovha ya vona.

Switirhisiwa swa nkoka leswi tirhisiwaka eswikolweni swa mitlangu swa mitlangu hi leswi landzelaka xo sungula i ku va ku va ku ri na tinete kumbe ku va na ku ri bolo ya swi ya milenge na ku va ku va ku ri na swilo leswi vanhu va nga ta tlanga hi swona ku nga majesi na ti swi na tintangu kumbe tikhokho.

hi ndlela leyi swi nga cincana hi leswiya swa ku van'wani va fanele va kota ku tivana leswaku loko ku va ku ri na xilo xo karhi etikweni ro karhi na matiko man'wana va nga swi kota ku hlangana va kota ku hamba va nyikana leswaku matiko ma ta kota ma kula.

Va nga va nga seketela va nga seketela hi ku va va hamba va ya va ya vona mitlangu leyi va ku yi ri ku tlangeni leswaku va ta va va na mi na ku na loko ku ve ku tlanga ya muganga wa vona va va va ri kona kwalaya ku tlangiwaka kona.

a hi hinkwavo vana lava pfumeleriwaka ku pfumeleriwa vana lava nga le ka grade kaye hikuva vana lavatsongo va nge swi koti ku ya tlanga bolo nakona va nga va vaviseka loko vo ya va ya tlanga na van'wana vana.

Lava lava va swipotso emugangeni wa ka hina va seketela hi ndlela leyi va tisa tinete kumbe na tibolo kumbe na vanhu lava kotaka ku khuzela mitlangu naswona va va seketela na hi ku va nyika swakudya loko mitlangu yi herile.

Mitlangu yo hlohlotelo hi ndlela leyi yi endla leswaku munhu a nga fambafambi ngopfu kumbe munhu a nga tinghenelerisa eka swilo swa swidzidziharisi hikuva loko a ri lomu exipan'weni kumbe emitlangwini a nge hleketi kahle hi timhaka ta swidzidziharisi.

Ku ku engetela nchumu wa ku tsutsuma hikuva a ndzi swi koti ku tsutsuma swinene ende lomu ni va ku ni ri kona ndzi tshama na vanhu va ku tsutsuma swinene kumbe hi endla swilo swo tsutsuma ni salela ndzhaku.

Ma boha hi ku ma ta kota ku endla leswaku n'wana kumbe munhu a kota ku tlanga kumbe ku raha swo raha swo fana na tibolo a nga vaviseki milenge, na loko kumbexani ku timhaka to tsutsuma matiko ma endla leswaku munhu a tsutsuma hi vukheta.

E-e a hi swona sweswo i nga va i ri xidakwa i nga va i nga ri xidakwa hinkwenu a ha yi rhandza bolo na vona lavo ka va nga nweki le swa swipyopyi swa mabyala va yi rhandza va tlhela va yi landzelela swinene bolo.

Eya hi swona sweswo mitlangu yi endla maxaka vunghana na family na ndyangu hikuva loko va ri le ku tlangeni ka bolo va swi kota ku endla vunghana va landzelela timhaka ta bolo va yisa vunghana bya vona mahlweni.

Ndzi rhandza ku endla ntirho wa mina wo tihungasa na vanghana hikuva loko ni endla na vanghana swi endla leswaku swi ni tsakisa ngopfu, ende swi endla leswaku swi nga heli hi swa hlwela kumbexana swi teka nkarhi ku va swi hela ku tsaka, se loko ni ri ku huhweni na vanghana va mina na titsakisi ni twa swi ndzi tsakisa swinene.

E-e a ya ha ri kona sweswi vana va sweswi va langutela ngopfu ti-TV va tlerisiwa hi ti-TV na lomu eswitangeni a va ha tshami na mindzilo a va ha orhi va endla timhaka ta ku tirhisa swa ti hitara ende a swi kahle.

E-e a ndzi nga ta wu tsakela hi ku mina since na ha kula a ni zanga ndzi nga rhandza swilo swa vurimi ndzi rhandzile swilo swo fambisana na tithekinoloji hinkwaswo.

Ntirho wa ku ndzi hungasa wu nga ni pfuna hi ndlela leyi, ndzi nga swi kota leswaku ndzi hamba ndzi ndzi ndzi langutela na ntirho than ku famba ni kha ni ti ehleketisa hi swilo swa ku tala, nakona swi pfuna ngopfu ku ku tiendla leswaku u famba hi kha hi hungasa hikuva swi endla leswaku i rivala.

Xitori lexi ni nga tshama ni xi endla lexi ni xi nga tshama ni xi endla kumbe lexi ni nga si xi fambisanaka na ntirho wo hungasa i ku va a hi hiyini kun'wani a tindhawini ta ku hungasa laha ku nga na swo khida na laha ku nga na swithuthuthu laha a hi famba hi swithuthuthu hi jikajika na vanghana va mina.

Nchumu wun'we lowu ndzi wu lavaka ku wu endla kumbe lowu ni tsakelaka ku wu endla hi leswiya swaku famba lomu eka ti-Eco Caves lomu mabakwini.

Loko ku sunguriwa ku rima swirhapa va fanele va dyondzisa hi ku va mati ma nga vekiwa kwihi leswaku swimilana swi tshama, nakona va fanele va dyondzisa ku swimilana swi byarisiwa ku yini.

Migingiriko ya le handle leyi a ndzi ta yi endla siku hinkwaro i ku tlanga bolo na van'wana vanhu ni famba ni ya etigirawundini laha vanhu va tlangaka kona bolo ni fika ni tlanga bolo siku hinkwaro.

Ximilana lexi ndzi tsakelaka ku xi byala i ximilana xa madiriva hikuva ndzi rhandza madiriva hi mbilu ya mina hinkwayo.

Mitlangu liya yo fana na tikhirikete na ti ragibi hi yona mitlangu leyi nga endlaka leswaku vanhu lava va nga vatsongo kumbe lava vantshwa va va hambana na swilo swa ku tala naswona na vona eka vanhu lava va vaxisati va ta endla leswaku va yi dyondza.

Ina ndzi vona wu enerile, hikuva loko munhu o za a heta kumbe a heta tiawara to fika khume a va a ha ri ku hungasela swi va swi enerile swinene.

Ndzi heta tiawara ta ta khume hi vhiki ni ti nyika hi siku ni ni endla leswa swaku ni hungasa two hours hi siku two hours se swi endla timhaka ta khume.